Ndonwabe kakhulu futhi ndikungxamele ukuhamba naye ndiyokwenyuka intaba ngoba ndiyakuthanda ukwenza umthambo kunye nokuphila ubomi obunempilo.

Ndicinga ukuba liyehla ngoba andifane ndive abantu abadlala ibhola yomnyazi.

Hayi, imisebenzi yokuzonwabisa yeyabantu bonke, ayoyabantu abazizityebi bodwa. Nabani na anganayo imisebenzi yokuzonwabisa.

Hayi, ndicinga ukuba imidlalo ye-elektroniki akachaphazeli impilo yabadlali bayo.

Ewe, ndingavuma ngoba ndiyakuthanda uhamba, ndiyakuthanda nobona iindawo ezinobuhle zaseMzantsi Afrika.

Hayi, imisebenzi yokuzonwabisa ingangumsebenzi owenza okanye onceda ngokwenza imali.

Imidlalo yebhola, imidlalo yetshesi, imidlalo yobalekela.

Bendingadlala umdlalo webhola obizwa ngeFIFA ngoba ndiyayithanda ibhola.

Ndicinga ukuba iKaizer Chiefs inekiti neejezi ezigqwesileyo. Ndithanda imibala yazo kwaye nendlela ezithungwe ngayo.

Ndingathatha umthetho wokuba abadlali babe nebhreyiki yoba bakwazi usela amanzi, baphumle batsho baqhubeleke nomdlalo.

Ndicinga ukuba iKaizer Chiefs lilo iqela lebhola ekhatywayo loMzantsi Afrika elinekiti neejezi ezigqwesileyo. Ndithanda imibala yazo kanye nendlela ezithungwe ngayo.

Ewe, ukuzilimela igadi kunokuqalwa njengomsebenzi wokuzonwabisa osempilweni ngoba uzawube usenza umsebenzi okonwabisayo kwaye ongawenza ngexesha lakho loba .

Ewe, abantu balapha ndihlala khona bathanda ubaleka.

Ewe, ikhona into abafundi abangayifunda ngokuthatha inxaxheba kwezemidlalo. Bangafunda ukuphucula amandla emisipha kunye nokunyusa ukunyamezela kwabo.

Hayi, andivumelani nalo kuba abadlali bemidlalo ye-elektroniki abafumani izibonelo zempilo ezifanayo nezi zifunyanwa ngaba bedlala ibhola ekhatywayo nombhoxo, kwaye abafaki amandla afanayo.

Ndingatshintsha umthetho othi iiphedi zamagxa okanye izigcinantloko azivumelekanga kuba zingabakhusela kakhulu abadlali ngoba bayalimala kakhulu.

Ndingathanda ukuba abantwana bam badlale ibhola yomnyazi ngoba ikufundisa ukusebenzisana nabanye abantu kunye nokuzikhusela.

Abantu bayakuthanda ubaleka, bayakuthanda nokufezekisa amaphupha abo, yiloo nto ebakhuthazayo ukuba bathathe inxaxheba kulo gqatso.

Umdlalo webhola yombhoxo awukho ezilalini, awumelwanga ngokwaneleyo.

Ewe, kuyingenelo ukufundisa abantu abasele bekhulile indlela yokuqhuba ngoba bayazazi izaphumo neendlela zokunakekela imoto.

Ndicinga ukuba ubuhlobo benziwa lula xa abantu bedibana ngokusebenzisa imidlalo, ngoba xa bedlala bafunda ukusebenzisana baphinde bafunde nokwazana.